A ndzi nga ta va hakerisa hi mhaka yo, van'wani va swi endla swi va swi humaka tifoni van'wani va va va ri hava tifoni. A ndzi ta va nyika mahala.

Vanhu va va kha va cincisiwa hi mhaka yo vona vanhu van'wana va kha va cinca. So mina ni vona ku ri munhu i fanele ku a nga cinci mhaka yo munhu wun'wani wa cinca.

Swa pfuna ngopfu hikuva na swi kota ku rhumela meseji laha ni nga kona u kha u ya kun'wani, ndzi kota no fona ndzi kha ndzi va byela ku ku na leswi nga humelela.

Hayi, a ndzi vona swi ri swa kahle hikuva i nga kota ku ti dyondzisa wena n'wini i nga hakelanga nchumu.

Ku sivela ntlakuko ka ka nxavo wolowo, i ku ka hi nga ha tirhisi inthanete. Hi swona leswi swi nga ta sivela sweswo, loko ha ha tirhisa inthanete yi ta tlakuka data yi gonya yi ya henhla.

Ndzi nga swi vekela ti-password ku va nga va va nga koti ku swi pfula, ndzi swi kumela ndhawu leyi ndzi nga ta swi veka kona ku ri va nga koti ku nghena va swi yiva.

Hi minkarhi liya ya le ndzhaku ka ku tirhisa leswiya swintsongo leswiya va ri i swipolipoli. Mara sweswi ku tirhisiwa tifoni letikulu va nge i ti . So swi va swi kha swi ya hi malembe swi kha swi hambanahambana.

Swi ri ndzi ndzi vona swi ri swa kahle ku ri va va tsala ku hi ta kota ku va tiva nakona hi ta kota ku va twisisa ku ri i vanhu va njhani, nakona va hanyeka na.

Hi ku ya hi mina ndzi tsakela lebyiya bya vuyimbeleri hi mhaka yo, ndza swi rhandza ku yimbelela.

Ndzi nga va byela leswaku va fanele ku va yimbelela hi vutomi lebyi endlekaka laha tikweni. Loko kumbe va kha va vona wun'wana a kha a hlupheka va yimbelela ku fana na leswiyani kumbe un'wani a a ri a kha a ti a kha a kota ku ti yimela a yimbelela hi swona. Ku ri hi ta kota ku dyondza ku ku na yini a vuton'wini.

Va va va kha va lava ku ri AI yi va yi va dyondzisile. Nakona AI, i xilo lexi tivaka xin'wana na xin'wana, va xi program-ile valungu.

Va va va kha va vulavula hi mahungu lama humelelaka laha misaveni. Va va kha va ma vulavulaka kumbexana va kha va vulavula ka radio kumbe va kha va kumbe va kha va va kombisa ka tithelevhixini.

I ku ri vanhu va kota ku tiva ku ri ku endleka yini ka matiko man'wana. Hikuva van'wani va nge swi tiviki ku endleka yini loko vanhu va nga post-angi ka ti-social media.

A ndzi ta n'wi byela leswaku, hi fanele hi xava data. Hikuva ha swi vona ku ri Wi-Fi leyiwani a yi tirhi kahle.

A swi a swi nga ta ndzi khoma kahle. Hikuva ndzi ta va ndzi kha ndzi lahlekeriwa hi hi ntirho lowu a ndzi tirhaka ka wona. Swi vula ku ndzi ta va ndzi ri hava mali yo yo yo pfuna ndyangu wa mina.

Swa koteka. Hikuva, vanhu vo tala va lava ku ku hlaya leswi swi nga tsariwa.

Ndzi nga tisirhelela hi ku tshika ku tirhisa Wi-Fi liya ya mani na mani. Hi koho kwalano ni nga ta kota ku ti sirhelela, loko no ka ndzi nga tshiki ndzi nga koti ku ti sirhelela.

Data leyi ndzi yi xavaku, ni titwa ni ri kahle hi yona. Mara problem i ku network ya kona, a yi khomi kahle.

Eya ndzi tshame ndzi hlaya. Nakona munhu wa kona a ku ri Makhadzi Muimbi. Loyi a nga wina award ya BET ya international.

I swinene hikuva, loko va vekela mahungu lama ka ti-digital va va va kha va endlela ku ri hina hi kota ku hlaya hi kota ku hlaya kumbe hi kota ku ma vona.

I ku pfuna ku vutisa ku leswi leswi ku na leswi wo ka u nga swi twisisi, hi post-a kwalaya ka chatbot. Va ta kota ku ku pfuna va ku hlamulela swona kumbe va ku explain-ela swona ku ri swi endla njhani .

Ku dyondzela ekaya a swi swi kahle a swi kahle hikuva, nkarhi wun'wani ta va ndzi ri hava data yo kota ku dyondza.

Ndzi vona byi ri bya kahle hikuva byi ta kha byi dyondzisa na vana lava va landzelaka hina, va ta va va kha va dyondza ende va ta dyondza ngopfu.

Ndzi nga va byela leswaku Wi-Fi ya vona a yi tirhi kahle nakona network ya kona a yi khomi. Ndzi kombela ku ri va endla ku ri yi khoma hikuva hi le ku hakeleni.

I ku vanhu vo tala va ti nghenisaka swo endla swo yimbelela na yi na yini, hikuva va ta kota ku hanya.

A ndzi ta va byela ku ri va fanele ku va nghenisa ngopfu ka tinhokomhaka ka tifoni na ka ti-radio na ka ti TV ku ri vana va ta kota ku dyondza ku ku na leswi swo fana na swa mahungu.

Mina ndzi vona swi ri swa kahle hikuva vanhu vo tala va swi rhandza ku twa tinhlokomhaka nkarhi yin'wana na yin'wana kumbe minete wun'wana na wun'wana.

I ku tsala ndzi va byela ku ri ndzi lava ku vuyisa bhuruku hi mhaka yo, a ri endliwanga kahle kumbe a ri ndzi ringani. So ni lava ku ri ndzi ri vuyisa mi ta kota ku ri ndzi nyika rin'wana.

Yi nga pfuna ngopfu hikuva vanhu vo tala va yi va yi rhandza swilo swa ku yimbelela na ti-content, va va swi rhandza ngopfu.

Va fanele va nghenisa ti-language hinkwato ka AI ku ri hi ta kota ku vutisa na kumbe ku ri Xitsonga hi kota ku vutisa ku ri leswi ku ri so va ta kota hi hlamula hikuva laya ku tirhisa xilungu ntsena.

Hi ku ya hi mina, tinsimu ta sweswi na tinsimu ta khale a ti fani. Tinsimu ta khale ti na dyondzo ngopfu tinsimu ta sweswi a ti na dyondzo, ko va ku tsakela ku ri vanhu va le ku yimbeleleni.

Va tsakela maphephahungu hi mhaka yo, maphephahungu mahungu ma hatlisa ma fika than ku a hlwela ku fika ka ti-digital-i.

Ndzi nga lava ku hlaya na na munghana wa mina. Hikuva wa swi rhandza ku hlaya mahungu ya vanhu lava vo duma ngopfu.

I ku van'wani va tsandzeka ku tirhisa khomphyuta, van'wana a va van'wana va swi kota ku yi tirhisa.